Dibanka di sekaseka boemo jwa account-o, madi a tsentsweng, botho jwa mokopi dipampiri le dituelo tse di tlhokegang pele di amogela kopo ya karata ya sekolo.

Fa o dira tshweetso ya karata ya sekoloto, akanyetsa madi a mannye, mokgwa wa go duela le tshireletso mme o bapise mefuta e farologaneng ka dituelo le mokgwa wa go duela go bona e le maleba le maemo a gago.

Ee, sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di na le seabe se segolo e le ruri ka gonne di ama gore kopo ya karata ya sekoloto e tla amogelwa jang. Go tokafatsa seo, duela ditshenyegelo ka nako, fokotsa sekoloto se segolo, lokisa ditlaleletso tse di sa siamang mme o dire dikopo ka maikarabelo.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke dikopo tse dintsi go se lemoge bokgoni, histori ya dikoloto e e sa siamang le go se sekaseke ditlhokego mme go netefatsa kopo e tsamaye sentle o tshwanetse go netefatsa ditshedimosetso, lekanya ya bokgoni, tshiamiso ya ditirelo tsa karata le tiriso ya dikopo ka boikarabelo.

Ee, go botlhokwa thata ka gonne go thusa go lemoga ditshwenyegelo, maemo a go duela, ditshwanelo le ditlhokego go netefatsa karata e maleba le go tila mathata a molao.

Kitso ya madi e thusa motho go itlhophela sentle, go tila ditlamorago tse di sa rategeng le go dirisa karata ka botlhale le gore a kgone go boloka madi ka boikarabelo.

Banka e tsaya tsiya madi ao a tsenang mo karateng ya gao, tiro ya histori ya dikoloto, dikoloto tse o na leng tsone le bokgoni jwa go duela. Morokotso o balwa ka diperesente tsa madi a o a abelwang ka kgwedi kgotsa ngwaga.

Dilo tse di molemo ke gore e thusa go rarabolola mathata a madi ka nakwana fa o letile letseno la gago le go ntsha madi le fa akhaonto ya gago e sena madi. Dilo tse di borai ke gore e ka go tsenya mo dikolotong fa o sa laole tshebediso ya gago ya madi.

Dituelo tse di tlwaelegileng tse ke tuelo tsa phoso, morokotso o o kwa godimo, dituelo tsa tlhokomelo ya account-o mme di ka tilwa ka go boloka polokelo e nnye, go tlhoma tekanyetso le go laola ditshenyegelo.

Dituelo di fokotsa madi a gago mme go laola polokelo go thusa go di fokotsa. Ditsela tsa go fokotsa kgotsa ditshenyegelo ke go tlhoma tekanyetso ya madi, go ela tlhoko madi a leng mo akhaontong ya gago ka dinako tsotlhe.

Go boloka madi go thusa gore o nne le madi a tshoganyetso fa go tlhaga mathata, go adima madi mo go ba leloko kgotsa ditsala gantsi ga o na morokotso kgotsa tuelo tse di kwa godimo, go tsaya dithoto ka mokgwa wa lay-bye, o duela ka dikarolo.

E thusa batho ba ba yang kwa dinageng tse dingwe le gore ba nne le madi a naga eo pele ga loeto. Dintlha tse maleba ke go ananya madi, dituelo tsa go ananya madi, dikgetho tsa go bona madi. Melemo ya tirelo ke gore o nna le boitumelo le polokelo le go laola tekanyetso fa o le mo loetong leo.

Forex ke mmaraka wa lefatshe lotlhe fa madi a dinaga tse di farologaneng a rekisiwa le go a ananya. Se se tlhokegang fa mongwe a batla go dirisa forex ke akhaonto ya forex, madi a go simolola, inthanete le setlhopha sa kgwebo, kitso le thuto le tsamaiso ya kotsi.

Dikgang tse ke di utlwileng ke gore batho ba le bantsi ba latlhegelwa ke madi a le mantsi ka ntlha ya go se tlhaloganye mmaraka le kotsi e e kwa godimo ka ntlha ya gore mmaraka wa forex o a fetoga ka potlako mme seo se dira gore ba latlhegelwe ke madi. Goreng nka gakolola mongwe ka tiriso ya forex ke gore batho bangwe ba dirisa forex go tsietsa batho madi a bona mme batho bangwe ba senya madi a bone.